Into ethi qatha engqondweni yam kukuba xa ngabe kungenzeka afumanise ukuba wosulelekile yi-HIV ndingamnikeza njani amazwi enduduzo nokuba ndimomeleze ndimcacisele, ndimxelele ukuba i-HIV sisifo esikwaziyo ukunakekeleka?

Oogqirha into abaye bayayijonge kukuba ngaba awunalo na ulosuleleko lwe-HIV. Kujongwe ukuba akukho na izifo zangaphantsi ezocantsi emzimbeni wakho ukwenzela ukwazi ukufumana uncedo ngokukhawuleza.

Ewe, isiNtu siyamvumela umntu azile emva kwesehlo futhi kungabikho xinzelelo. Siyakwazi nokuba simenzele akhulule izila ngaphambi kwexesha ingakumbi xa ngabe kungumntu oselula.

Abantu basezilalini abazithembanga kakhulu iinkonzo zikaxakeka xa besengxakini yomlilo. Ezilalini kuye kuhlatywe umkhosi kuphume wonke umntu xa ngabe kukho isehlo esinomlilo phakathi. Bahambe abantu bayonceda kucinywe umlilo kuba akukho lula ukuzifumana iinkonzo zikaxakeka ezilalini.

Emva kokuba ndigonyelwe iCOVID andizange ndibe nayo imiphumela enobungozi. Into eyenzeka kum emva kokuhlaba laa naliti, ndaye ndaqaqanjelwa ubusuku bonke iingalo yam idumbile. Kodwa oko kwathatha ilanga elinye.

Into endingayenza ukuhambisa ixesha kukuba ndingene kumakhasi onxibelelwano ndifunde iindaba, ndifunde ngokusingqongileyo, ndizame namathuba omsebenzi kuba ndingumntu okhangela umsebenzi.

Imali enkulu esekhe ndayibhatala ukuze ndifumane amayeza yi-five hundred.

Urhulumente kunye nemibutho enza ngako konke ukusilumkisa siluluntu ngamachiza angekho semthethweni. Kuba khona iintlanganiso emaholweni, nasemtholampilo siyafundiswa ukuba siqaphele iindawo apho kuthengiswa khona amayeza. Ibe ziindawo ezisemthethweni, singathengi amayeza kwiindawo ezingekho semthethweni.

Mntana wam, kuyingozi kakhulu ukutshaya ndiyakucela uyiyeke le nto. Mibi imiphumela eyenziwa licuba emzimbeni womntu. Icuba lonakalisa amaphaphu, icuba lenza kube nzima ukuphefumla, ke ngoko mntanam ndicela uncede uyiyeke le nto.

Iindlela zokwazisa uluntu ngeenkonzo ezikhoyo zokuxhasa amaxhoba okuxhatshazwa, ukupapashwa kweendawo apho uncedo lufumaneka khona, zipapashwe kumakhasi onxibelelwano, zipapashwe koonomathotholo. Ukanti nakumasebe ezempilo bakhona oonontlalontle abakwaziyo unceda.

Iinzuzo endizaziyo kukuba ulwaluko lunciphisa amathuba okosuleleka sisifo sikagawulayo.

Mhlobo wam, andiyiboni intle le nto yeli yeza ulisebenzisayo. Ndiyoyika imiphumela ukuba kungenzeka ingabi mihle, ingakumbi ngeyeza esingalazi nokuba likhuseleke kangakanani. Ngoko ke mhlobo wam, ukuzilolonga ndibona ilelona thuba elihle ukuzama ukunciphisa umzimba, utye ukutya okusempilweni, utye iziqhamo, utye imifino, usele amanzi.

Into endingayenza ndingafaka isikhalazo kwisebe lezempilo kodwa ndingazama iindlela zokukhawulelana nale meko ngokuba amayeza siwaphokoze abezihafu ukwenzela ukuba wonke umntu afumane ngalo mzuzu ndisancede.